O tlo qala ka ho hlaba diphoofolo tseo molaleng. Ebe o ntsha letlalo la tsone ha o qeta o bula dikgophong, o kgone ho ntsha dikahare tse tshwanang le mala, dibete, mohodu le tse ding. Ha o qeta di-part tsa teng o tla di kgabela ha o qeta o ka di pheha kapa wa di-store-ra

Rapolasi o tshwanetse ho etsa di ho bokanela mobu oo a be a o etse diploto mahareng kapa ha dimela le mbu oo hore metsi ha feta a fete a le mang, a seka feta le .

Batho ba tshwanetse ho fuwa menyetla ya ho ba borapolasi ka ho fiwa naha hore le bona ba kgone ho ikgudisetsa dimela tsa bone, ba kgone le ho kgodisa diphoofolo tsa bona.

Ee di-mushroom tse di farolohaneng, o tla bona e jewang, o tla e bona ka bophara e sa jeweng haholo, e fumaneha fatshe, e kgolela fatshe.

Ntate dumela ntate. ro founela re tseba hore o rapolasi o nang le polasi, re founa ho , re batla ho jwetsa hore re kgethile polasi ya hao ho thusa ka tsa temo.

Baikwetlisi ba ba dipolasi ba bohlokwa haholo jwalo ka ba hona ho lema. Ba hona ho hlokomela diphoofolo tse mo dipolasing, ba hona ho hlokomela le tse ding tsa polasi.

Dirapa tsena di eleditswe ho kgabisa dijarata tsa rona. Le hore batho haba fihla batjhaki ha ba fihla ba bone ho le hotle.

Dumelang basebetsi ba polasi ya ka ha le batla tjhelete e holo ho e le fumanang. Le tshwanetse ho bereka di tse ding hape tse hodima ha tse tse le di berekang.

Dumelang ba Lefapha le Ikarabellang. Ne ke le eletsa mohala hore ke utlwile ka hore batho ba se ba fumane mafatshe a bone a ne a nkuwa ka nako ya kgethollo ya merabe. Jwale ke ne ke batla ho tseba le nna hore ke kgone ho fumana lefatshe la heso ke tshwanetse ho etsa eng?

Ja ka setsibi sa dipere, se ke se tsebang ka dipere ke nka e berekisa for transportation le ho kgodisa dihlaha ka ho nne, le tsone dipere ha ntse di siya tse tswang mmeleng di kgodisa ditlhare tsa rona ebile di hola hantle.

Basebetsi ba hao ha ba rate ho sebetsa dihora tse fetang robedi ka letsatsi ka ho nne ho bohloko ho bona, ebile ke hlopheha hape basebetsi. Jwale re kopa o kgone ho hafola dihora tsa basebetsi ba hao hore le bona ba kgone ho ba le matla ho sasa hore ba kgone ho bereka, ho sebetsa hantle.

Ee, serapa sa setjhaba se setle haholo ebile se na le lefatsheng le leholo ha re ka lema mahapu a mangata, re ka kgona le ho etsa tjhelete e ngata for setjhaba. Jwale ho na le dilo tse re tla re sokodisang ja ka dikokonyana tse hlaselang mahapu a rona le mefuta yohle ya mahapu. Jwale ho tshwanetse re fumane ditlhare tse kgonang ho bolaya dikokonyana tse hore di sa tlisa mathata mahapung a rona.

Mesebetsi ya ho tshela metsi dilemeng tsa lona moo bathong ba ditoropong, ke yona e tumileng ebile ke yona e bonang nka re e tla tswella pele dijara tse di tlileng ho tla.

Ntate kea bona, o sa berekise ditlaleho o sa berekisa buka ho ngola ditlaleho tsa hao fatshe o sa berekisa tsela e ya hao ya kgale kgale. Jwale nna nka o ruta ho berekisa e nngwe e ntjha ya ho ngola difounung hore dilo tsa hao di sekebe tsa lahleha kapa ho etsahala kotsi ya ho tjha ha ntlo ya hao jwale le ditlwaelo tsa hao di tla tjha, le tsona .

Nna ha nka tsoasa ditlhapi nka di tsoasa ho re ke kgone ho di rekisa ke hone ho etsa tjhelete e ngata.

Nna ne ke tla berekisa metjhini empa hake kgone le ho berekisa le batho basebetsi ba mo polasing ya ka hore ba kgone ho lokisa metjhini ena. Betere ka metjhini nka se kgone le ho ntsha tjhelete e ngata hore ke patale batho tjhelete ya bona ya mekgolo.

Le tsela e phepa ya ho berekisa tsela e batlehang ya ho berekisa tsela ya ho jala dijalo ya batleha toropong ka ho nne batho ba dulang toropong ha ba kgone ho, haba tsebe ditsela tsa hao tsa ho jala.

Ke nahana e le kanang eo e ntle haholo hore re kgone ho hlokomela diphoofolo tseo ka ho nne diphoofolo tse tswang naheng haholo ha dia phela hantle, dia sutliwa, ebile tse ding di a tsumiwa.

Mobu wa rona o tshwanetse hore o hlokomelwe hantle hore dimela tsa rona di kgone ho hola ka ho haraka mbu wa rona letsatsi le letsatsi. Ho ntsha di roots le tse ding hape tse di ka lematsa mbu wa rona.

Dijo tsa rona tsa dimela di tshwanetse ho o misiwa mo mabokosong kapa di-card box-eng hore di kgone ho oma hantle, di sa lematswa ke weather.

Basebetsi ba ka ba polasi, kea tseba hore mona letlile mosebetsing ebile le ipatlela tjhelete ho hlokomela ba family ya lona. Empa kea bona hore le bohlale haholo ebile le ikemiseditse bophelong jwale ke bona hore a le nka tsaya dihora nyana hore le yeng sekolong hore le kgone ho lokisa maphelo a lona.

Basebetsi bana e bonahala hore ha ba kgone ho sebedisa metjhini ya rona e re lemang ka yone mabese ana jwale ke tshwanetse ho ba ruta ho berekisa metjhini ena hantle hore ba se hlole ba kgona le ho ithoba menwana ba , hlotsa le tseding ebile jwalo ho tla hafola le tjhelete e re patalang basebetsi ba rona hore ba ye dipetlele ba ye ho bona di-doctor ka yona mehlolo ena.

Dumelang batjha e, ke na le lefatshe le leholo haholo, le ka sebedisang ho lema mo lone. Jwale ke batla ho fumana lona hore ke kgone ho le ruta ka tsa temo, le hore temo e hlokomediwa jwang.